Se se ka nna kotsi mo tekanelong ya bone ka gonne, go lebelela di-screen-e nako e telele, di ka dira gore ba nne le bothata jwa matlho, bothata jwa mokokotlo ka gonne ka be ba ntse mo ditilong tsa bona nako e le telele. Bothata jwa tsamaiso ya madi, fa gantsi o ntse mo se screen-ing sebaka se se telele, o fitlhela e le gore mmele wa gago o ntse ka tsela e le nngwe, mme ga o kgone go tsamaisa madi sentle. Ke tsone tseo ba ka di fitlhelang, tse di ka amang boitekanelo jwa bone.

Kgangkgolo ke gore o bolelela gore fa o na le bokgoni kgotsa o fitlhetse lekwalo la dithuto, e ka nna degree, o ka bona tiro morago ga go apara purepure ya gago.

Ke rarabolola mokgwa o na, ka go araba motho a leleditseng, go mmolelela gore o leleditse nomoro e seng yona, mme motho a mo batlang kgotsa sengwe se a se batlang ga se sona, ga nkitla a se fitlhela mo nna. Mme, ke di rarabolola ka go se arabe nomoro eo, ge e le gore e tla founa kgotsa e tla leletsa kgetlhong ya bobedi, ke ka foo ke ka di rarabololwang. Kgotsa, fa ke bona gore nomoro e tlo tla eng tshwenya, ke tle ke di-block-e, ee, ke di-block-e ke di ntshe mo founung ya me gore motho o, fa a batla go founa la bobedi a se ke a nfitlhela.

Metsweding e e farologaneng, e ka dira gore e gase maemo a bosa ka dinako tse di farologaneng, gore fa batho ba sa fitlhela nako e e sentle ya go utlwa maemo a bosa ko motsweding o mongwe, ba ka utlwa ko motsweding o mongwe o latelang. Mme ba dire gore ba dirise puo e e botlhofo yaaka batho tla be ba utlweletse, mme ba sa bone gore go buiwa ka eng.

Bo amile batho ka tsela e e masisi gonne, ga nkitla ba kgona go tsweletsa botlhale jwa bona kwa ntle, ka gonne dilo tse dintsi di ne di tswaletswe.

Eno e ka ditsela tse di pedi, gonne ka nako tse dingwe o fitlhele e le gore mo lelapeng fa ba dirisa mogala wa letheka, ba fitlhela e le gore go na le dilo tse ba ka di lebelelang tse e leng gore di ka tlisa boitumelo, yaaka go lebelela ditshwantsho kgotsa go tshameka metshameko ya mo mogaleng wa letheka. Fela ka dinako tse dingwe, o fitlhelele e le gore bangwe, ga ba rate go leba mogala wa bona wa letheka, mme ba fitlhele ba utlwa e kete ba tswaletswe kwa go ntle, mme ga ba fitlhele nako ya go tshela le ba lelapa la bone.

Batho ba bangwe ba ka boifa gore botlhale jwa bone jwa maitirelo bo ka ganwa mo ditirong tsa bona, jaaka e le goreng ke botlhale bo e leng goreng ga e se bo lebelelwe sentle, mme ba ithutela jona.

Ke nagana gore di ama batho ka tsela e e masisi, gonne batho ba solofela go fitlhela dikgang tsa maleba. Fa ba fitlhela dikgang tse e seng tsa maleba, batle ba ikutlwe e kete go na le se ba se fitlhelwang kgotsa go na le se batho ba lekang go se fitlha, fa ba bua dikgang tsa maaka.

Thekenoloji e tswelela pele go gola ka gonne, go le gantsi mo mafapheng a a farologaneng go dirisiwa thekenoloji e le ntsi, mme e solofatsa dilo tse di dintsi. Botlhale jwa maitirelo ke sengwe se se itsiweng yaaka AI, artificial intelligence, e leng gore e tlisa botlhofo mo dilong dile dintsi.

Nna ke letsetsa seromamowa ka mabaka a e leng gore, ke tlabe ke batla go tsena mo dikgang tse ba buang ka tsona, motlhomong ba buditse potso mo , mme ba batla go itse karabo, ke fa ke leletsang, mme ke fa karabo ya me. Ka dinako di le dintsi ke tle ke fitlhelele tšhono ya gore ke ba bone, ee ba arabe mogala wa ka. Fela ka dinako tse dingwe, o fitlhela e le gore ke sokodisiwa ke selo se se itseweng yaka network-e.

Se se ka diriwang, ke go dirisa puo e ba e tlhaloganyang sentle, yaaka Setswana kgotsa puo e ba e tlwaetseng. Gape o ka ruta, ka go dirisa di-demos kgotsa di-videos tse di bonalang sentle. Gape wa tlhopha ditlhaka tse dikgolo, tse e leng ba tla di bona sentle, fa ba batla go kwala molaetsa kgotsa tse dikgolo, inter-face e bonolo, modumo o o kwa godimo. Mme gape dikakanyo tsa accessibility jaaka voice assistant-e kgotsa .